Thikhedzo ine ya ṱoḓiwa nga vhagudisi vha tea u wana thuso kha kha kha vhabebi vha vhana uri vha kone u vha na gudisa zwavhuḓi arali vha kho ḓivha vhana uri ndi vhathu vha hani.

Ndi nga pembela nga u u anḓadza kha sia ḽa kha siaṱari ḽanga ḽa Facebook na u pembela nga u ḓi takadza wa bva u dibvisa dzi out.

U ṱangana na zwa mitambo zwo nnyita zwori ndivhe na phambano kha vhaṅwe vhana ngauri ndo vha ndi na ndi tshi kona u focus kha zwino tshikolo ngauri kha zwa mitambo vha tshi ri ṱuṱuwedzesa nga maanḓa kha zwa u ita zwa dzibugu sa izwi zwi kho ita zwa mitambo ahuna tshifhinga tsho dzula u badani kana u kho ita zwithu zwo bvaho dzi badani.

Nṋe ndi vhona uri vhane vha teo dzhia vhuḓifhinduleli u badela mitambo ya vhaswa ndi tshitshavha tshoṱhe hu vho ramabindu, vhabebi na muvhuso.

Ee ndo no vhuya nda i ṱalela ngaho u kho tamba iṅwe thimu ine yo nyadziseaho nga mannḓa ya fhedzisela i tshi vho to wina kha thimu khulwane.

Hezwi zwi to bvisa zwigwilk zwori thimu yapo i vhonwe i vhonale nnḓa i vha kone u wana na dzi na dzi dzi thenda ntswa kana u lambedziwe huswa hezwi vho no vhonala huṅwe fhethu vha ure nṱha.

Zwi ḓisa vhubindudzi vhuswa sa izwi vhathu vhane vha khou bva kha mashango a nnḓa vha tshiḓa nga ngeno vha shumisa dzi hodela dzashu vha renga zwithu kha riṋe zwithu zwine zwa wanala ngeno afrika tshipembe fhedzi vha tshi ṱuwa na zwo vha tshiya nazwo mashangoni avho a ḓi sa phurofiti kana vhubindudzi vhuswa kha riṋe.

Tshiṅwe tshifhinga ayi lingani ngauri vha vha vha kho ṱo ṱoḓa vhathu vhane vha kona u tamba bola kana vhane vha to kona u dzhenelela kha zwipotso ende vhaṅwe vhana u nga wana vha tshi to shona kana vha si na tshifhinga tsho ita zwa sport ngauri kha musi mahayani avha a vha a kho tendelwa ita zwa zwipotso.

Nṋe tshikolo tsha shu tshi dzhenelela lunzhi kha zwa mitambo vha kho dzhenelela kha zwa mitambo zwa bola u gidima na hockey na netball vha dzhenelelesa nga maanḓa.

Ee i nga ita uri vha vhagudiswa vha takale nga maanḓa saizwi vha tshi da vhakho ṱaṱisana na dziṅwe zwikolo vha tshi kho ita vhushaka na nga zwiṅwe zwikolo na ngwe vha kha miṱaṱisano.

I hone mitambo yo siwaho u fana na mutambo wa wa rugby na khirikhethe a i tiwi kha tshikolo tshashu so ndi pfha hezwo zwithu ro salela murahu ngauri vhaṅwe kha zwiṅwe zwikolo vha a kho zwi ita.

Ee ndo no vhuya nda lingedza u ita u kopela kutaela kwa mutambi ane nda mufunesa ane a vha Ronaldo.

Vhaswa vha vha vha na nyaluwo khulwane nga maanḓa saizwi vha tshi kho tamba dzibola na zwigwada murahu a dzi awara dzi tshikolo ha ngei kha zwigwada zwa vha vha vha vha kho gudiswa o ṱhonifha na uri u tshila hani kha kutshilele kwa maḓuvhano na uri u ṅwa u muswa ndi zwifhio zwine wa to sedzesa khazwo u fana na zwa tshikolo, ṱhonifha na u dzhiela nṱha zwine wa vhudziwa nga ha vhabebi vhau na nga zwa tshikolo.

Nṋe mitambo ndi vhona i kha ḓivha na mishumo yo khwaṱhisa vhaswa kha mihumbulo yavho na mivhili yavho ngauri izwi u kho tamba bola uya vha dzuli u na mihumbulo ḽo mivhi fhedzi uvha o na mihumbulo yo dzi fhaṱa iwe muṋe yo bveledza miḽoro wau no dzula wo sedzesa kha zwa tshikolo uri nga linwe la maduvha u vhe tshiṅwe tshithu afha vhutshilo.

Zwine nda nga ita ndi u vha kuvhanganya fhethu nthihi nda wana na muthu ane a ḓo vha a tshi kho thusa uri havha vhana vha dzule fhethu nthihi na u vha ṋekedza zwiḽiwa na maḓi uri vha dzule vho fokhasa vha sitwe vha tshi kho ḽi leḓa leḓa vha tshiya hangei na hangei vha tsha musi vha tshi kho ṱoḓa zwiḽiwa kana maḓi.

Nṋe ndi vhona uri zwia vha dzivhele kha u dzhena kha zwa vhugevhenga ngauri hezwi vha mitambo vha vha vhasiwe zwiṱaraṱani ende vha hangei mitambo ri vha vha vho sedzesa zwa mitambo na zwa zwikolo vha tshi kho thusiwa na ngazwo tshikolo vha tshi ṱuṱuwedziwe u tshila zwavhuḓi na u ita zwa tshikolo vha si na tshifhinga dza vhugevhenga kana zwo vha tshiṱaratani.

Nṋe ndi vhona uri vhuenda vhuenda mashango ha mitambo zwithu sa vho vho ramabindu vhaṱuku sa izwi vhaendelamashango vha mitambo vha tshi ḓo ḓisa vhubindudzi kha izwo zwi ḓorobo zwituku zwi re nnḓa ha ḓorobo khulwane ende zwi a thusa nauri vha kone u divhalei.

Nṋe ndi vhona zwo eḓana sa izwi kha vhana vha vhaholefhali zwikoloni zwavho nga maanḓa vhagudisiwa vho vha ya ṱoḓelwa nga maanḓa vhulambedzi ha mitambo u ita uri vha ḓi fhaṱe muvhilini vhadzule vhokhwaṱha muvhilini na muhumbuloni na uri vhaḓipfe vha tshipiḓa tsha tshigwada kana vhaḓipfe vha tshipiḓa tsha tsha tshigwada tsha u tou tamba bola.

Zwine zwa nga thusa ndi uya kha muhasho wa zwa pfunzo uri kha vha thuse vhaswa vha wane zwi dzitshomedzo dza sa zwa u ṱamba kana wa tshimbila u tshi ṱoḓa u lambedziwa kha zwi vhoramabindu vho ḓi imisaho uri vha thuse vhaswa.

Nṋe tsumbo ya vhuḓi ndi ya uri arali vhaswa vha kha zwa mitambo u vha nga si wane tshifhinga murahu a zwi a dzi awara dza tshikolo a vha wani tshifhinga tsho vha vhadzi badani vhatshi dzhenelela kha zwa vhutshilo.

Arali vhaswa vha kho tamba mitambo vha tshi pfufhiwa uri vho shuma zwavhuḓi zwi a kona u ṱuṱuwedzana vhane vha vha dzi thangana dzavho uri hoyu muthu o dzhenelela mitambo ende a pfufhiwa hezwo zwithu zwi a fhana vhaswa fulufhelo uri i na ndi zwa vhukuma kha zwipotso hu na zwivhuya rine ra ḓo zwi wana hone hu na zwivhuya rine ra ḓo zwi wana a khou shela mulenzhe kha mitambo.

Muvhuso wapo u nga thusa nga maanḓa kha u bveledza vhaswa nga zwa mitambo nga u vha itela zwikhala sa musi zwo vha itela, zwo vha itela dzi khunguwedzo dzo uri hu na hu zwori vha vha vulele dzi dzi youth centre hune ha ḓovha hu kho itiwa zwa mitambo vhane vha ḓa vho fokhasa kha zwa mitambo uri vha vha bvise zwiṱaraṱani vha bva kha zwa vhutshinyi vha dzhenelela kha zwa mitambo. Mbekanyamushumo dzo raloho kana dzi mbekanya mushumo dzine dza vha dzi kho dzhia vhana zwikolo zwi tshibva zwa vhaisa kha dzi dzisenthara dzine dza ḓo vha gudisa nga zwa zwa zwa mitambo.

Ndi a zwi takalela nga maanḓa ngauri zwi dovha zwa mfhaṱa kha muhumbulo zwa dovha zwa mu fha na mutakalo wavhuḓi zwa dovha zwa mu ita uri a vhe a tshi ḓi pfha uri o ṱanganedzea fhethu.

Nṋe ndo no vhuya nda wina masheleni nga u ita zwithu zwine nda zwi funesa nga maanḓa kha u ṋetshedza vhuḓipfi hanga kha dzi dzi nyambedzano dzo fhambanaho.

Nṋe ndi ḓivha dzhohani Greek ane avha muthu ano tamba thenisi nga maanḓa muthu wa tshinnani no bva kha ḽa Afrika Tshipembe.

Ee vha hone vhono zwi ita zwavhuḓi nga maanḓa sa izwi vha tshi dovha vha tshi fha na dzi na dzi pfhunzo dza uri vhathu uri vha nga ita zwa nyonyoloso nga nḓila ḓe.

U fana dzi program dzine dza fhaṱa vhuswa hu na programm ine nda ḓivha ya Muzansi insider ha dovha ha vha na programm ya vhaswa ya u pfhi big up ha dovha havha na programm ya vhaswa ine nda i ḓivha yo no pfhi state your mind ine ya vha i kha dzi radio.

Zwa nyonyoloso zwa thusa vhaswa u vha bvisa zwiṱaraṱani hune vha ḓi wana vha si na na tshifhinga tsho sedzesa zwa vhugevhenga kana zwa u sedzesa zwi re zwavha zwiṱaraṱani vha dzule vho vho fareledzea nga zwa nyonyoloso.

Nda vha na dzangalelo ḽa u ita zwa dza dza ndo vha na dzangalelo ḽa nyonyoloso musi ndi tshi kho vhona dzi influencer hafha kha dzi social media na vhathu vhane vha vha vha kho ita dzi nyonyoloso vha tshi wana vho dzhena vho no ḓi dzhenisa kha zwa nyonyoloso vha tshi vha na mivhili ya vhuḓi na u humbula zwavhuḓi.

Vhathu vhane vha tea u lambedza vhaswa kha zwa mitambo ndi vha siatari ḽa vha sekithara nga maanḓa ya zwa mitambo na zwa mveledziso na sekhithara ya dza pfhunzo ndi vhone vhane vha tea u dzhenelela ngauri ndi vhone vhane vha nga vha na maanḓa ori vha khwinefhadze matshilo a vhaswa.

Nṋe ndi nga ṋanga Facebook na gum trainer na ngori ndi zwithu zwine vhathu vha zwi swikelela nga maanḓa na puḽatifomo yeneyo yo nonga TalkTag vhathu vhanzhi vha ya funa u dzhenelela khazwo vha guda nga zwithu zwiswa.

Ndi a takalela u ya ndi na vhathu vha tshigwada ngauri u na tshigwada u ya kona u vha u kho ḓi mvumvusa na vhaṅwe vhathu u tshi kho dovha u tshi kho ḓivha nga ha vhaṅwe vhathu u kho guda zwithu zwiswa ni noṱhe.

Kha vhupo ha mahayani a si kanzhi i tshi to ḓivhea fhethu hunzhi hunzhi mara kha fhethu ha maḓoroboni u a wana zwi tshi kho to vhambadziwa na kha dzi social media kana kha dzi radio vhathu vha kona u zwi dzhenelela vha vhanzhi.

Nṋe ndi funesa musi vhathu vha tshi vho pfhufhiwa nga zwe vha zwi shumela ndi zwi funa nga maanḓa u vhona vhathu vha tshi to wana malamba nga zwe vha shumela vha tshi ḓisa maanḓa na lufuno.

Ndono vhuya nda ḓi wana ndi kho tamba magaraṱa tshenzhemo yanga ndi a uri magaraṱa ndi a vhuḓi mara arali a tshi khou dzhenisa tshelede a ḓisa khombo.

Nṋe ndi fhedza awara nthihi ndi tshi khou ita nyonyoloso.

Hai a thi vhoni zwi vha zwi zwavhuḓi ngauri u ya swika u tshi wana uri u si tsha kona na u sedza zwiṅwe zwa vhutshilo kha zwa vhutshilo kana u ita zwinwe zwithu u wa swika u tshi wana u tshi vho di lwala maṱo u tshi dzheniwa nga vhulwadze ho lwala maṱo ngori u dzula wo sedzesa sikirini.

Nṋe ndi nga ita uri ipfhi dzi nga kunga vha rengi nga maanḓa vho no shumisesa internet kana arali ndi kho to shumisa zwithu ṱhamusi zwo to bikwa nda vha na dzi free sample dzo ri vhathu vha thetshelevho zwiḽiwa zwo tou itisa hani.

Nṋe ndi nga ita guvhangano tshikoloni tsha vhana nda to humbela kha vho Principal ḓuvha ḽithihi uri ndi vhe na fhethu hune nda ḓo kona u vha na vhana vha tshikolo ra vha ri khou amba nga ha nyonyoloso na zwa mitambo ndi tshi vha sumbedza na tsumbo zwori arali u kho dzhenelela kha zwa mitambo ndi zwivhuya zwifhio zwine vha nga zwi wana ṋa musi u sa dzheneleli u nga kungea kha zwa u ita zwa vhutshinyi na vhugevhenga uri ndi vhuyeliwe nga tshelede ndi nga rengisa zwiḽiwa afho fhethu na u ita dzi game uri vhathu vha tambe khamusi vho bvisa zwezwo tshelede ṱhukhuṱhukhu.

Nṋe ndi vhona zwo fanela nga mannḓa zwi ḓo ṱuṱuwedza na vhaswa vhanwe arali vha tshi vhona vhaswa vho no ita zwa nyonyoloso uri navho vha dzhenelele zwiḓo dovha zwa fhungudza na vhugevhenga na vhutshinyi zwine zwa itiwa nga vhaswa na ngori vha vha vha si na zwine vha kho ita khamusi vha tshi bva zwikoloni.

Ndi tea u ambara ambara zwiambaro zwo no vhonadza u fana na zwiambaro zwi tshena wa dovha wa ambara dzi zwiambaro zwine arali ṱhamusi u tshi gidima fhethu hu re swiswini goloi i tshi u thotsha nazwo zwi funge zwi sumbedze uri hu na muthu afho badani.

Skydiving ndi mutambo une vhathu a dzhena ṱhamusi vha kho to ḓi mvumvusa khawo vhane vha namela tshiendedzi tsha bupo vha ya nṱha hangei vhavha vho ambara zwiambaro zwa hone kana zwi re na pharashothu wa vha u tshi khobva muyani u tshi swika kha distance yogathiho wa vulela dzi pharashutha.

Nṋe ndi humbula uri a zwongo fanela uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu kha ṱhingo kana a khou tamba mitambo. Masiandaitwa a ne a vha hone ndi a uri oyo muthu anga ḓivha na malwadze ane a vha a khou a kho a khou vhangiwa nga u dzulesa o sedza ṱhingo yawe a vha ma akho wana vhulwadze ha maṱo a si tsha vhona zwavhuḓi. A dovha a si tsha ita vhuḓifhinduleli hawe ha vhutshilo ha vhukuma wa wana a khou salela murahu nga zwithu zwinzhi.

Nṋe puḽatifomo dzine nda shumisa dzo ndi shumisa puḽatifomo ya N by mode ine nda vha ndi kho tamba mitambo khayo online nda dovha nda shumisa na na wow app.

Ndi dzone dzine nda takalela dzone ndi game ya tall crush na dzi game dze nda vha ndo dzi wana kha wow app. Mbuyelo dzine nda dzi wana ndi dza uri dzi a kona u ṱuṱula muhumbulo, na zwiṱukuṱuku dzine vha ḓo vha vha khou fha zwone dzimbadelo dza hone.

Ee ndo no vhuya ndi khou ḓi u fhaṱa vhukonani ho vho vhu vhukonani u vhu wana arali u khou tamba na muthu hanefho. Na vha ni khou amba nga ha mimesedzhi ni a thoma u ḓivhana hanefho na isa vhushaka phanḓa.

Nda i funesa nga maanḓa ndi game ya toll crush sa izwi arali ri kho i tamba na dzi khonani dzanga ri vha ri khou dovha ra davhidzana zwavhuḓi. Ri kho ḓivhadzana uri nga matshilo ashu ri kho amba ri khou kwamana zwavhuḓi.

Laptop yanga i nga ḓi wana i kho i khou wa i si tsha kona u shuma zwavhuḓi i tshi shuma i tshi crash kana i tshi dzheniwa nga virus.

Vhukonḓi vhuhulwane nga maanḓa ndi netiweke saizwi vhupo ha mahayani netiweke a dzi thu fara zwavhuḓi. U wa wana u tshi khou ṱangana na vhukonḓi nga maanḓa ha netiweke. U khou balelwa na u tamba hedzo game online kana na musi wo no dzhena i kho tamba mara i tshi i tshi swika vhukati i tshi sokou u litshedza nga ndavha ya netiweke.

Khombo khulwane ndi ya uri arali u kho tamba mitambo online vhathu vha nga ḓi dzhia zwidodombedzwa zwau kana dzi IP aḓirese dzau. Vha vhilinganya vha dzhena kha zwi kha zwidodombedzwa zwau ṱhamusi vha dzhia zwithu zwa account dzavho vha dzhena kha laptop yau vha vha vha vha u dzhiela dzi tshelede dzine dzavha dzi kha dzi account vha dovha vha u tshinyela na dzina.

Mutambo une ndi nga takala vhathu vha tshi ḓi dzhenisa khawo huna mutambo wo no pfhi wow app. Kha wow app hu na mitambo minzhi ine wavha u kho i tamba online yo fhambanaho wa dovha wa fhiwa zwiṱukuṱuku kha u tamba iyo mitambo.

Mutambo une nda u tamba nga maanḓa ndi mutambo wa tall crush athi fhedzesi tshifhinga ndi songo u tamba ngauri ndi vha ndi khou wana u lambedziwa.

Mbele ane a tendeliwa ndi ma tambele a vhuḓi, u sa kho tamba u tshi vha na na dzi tsemano, maṱamba kana na bulling. So u tea u tamba zwavhuḓi u tshi kho fara vhathu zwavhuḓi u tshi amba zwavhuḓi u tshi amba navho nga vhulenda.

Ee nṋe ndi nga vha tshinzhi ndi nga vha vhudza uri kha vha dzhenelele kha mutambo wa soduku sa izwi u mutambo une a u to konḓa ngauralo. Wa ḓifha tshifhinga wa vhala dzi ḽa mbalo wa ḓifha tshifhinga wa ya kha muthu ane a dzi ḓivha a gudisa luthihi. U nga zwi u nga ḓiphina nga maanḓa ngazwo sa izwi zwi tshi kona u ṱuṱula muhumbulo wa ita muhumbulo uri u kone u humbula zwavhuḓi.

Mutogwa ndi mutambo une wa tambiwa nga vhathu vhavhili. Ho gwiwa zwi zwi dindi fhasi ha vha hu khou tambiwa nga muthogwa nga dzithogwa.

Ee ndo no ḓi vhuya ndi kho tamba khadi ndi ṅwana. Tshenzhemo ya hone ndi ya vhudisa sa izwi i tshi ḓisa nyonyoloso kha muvhili ya dovha ya mvumvusa muthu.

Khombo ine nda ḓivha yone ri tamba mutambo wa wa wa khadi, tshimbombombo ra ḓi tamba na na na na nthu na uḽu. Une nda u funesa ndi uḽu sa izwi ndo vha ndi mulapfu nda ndi tshi kona u hovhelela uḽu i.

Muravharavha ndi mutambo une ra u tamba zwi katela nori ni vhangana ni nga u tamba ni sigisi kana na u tamba ni vhaṋa. Ndi mutambo une navha ni tshi khou tamba ni tshi khou tamba nga zwipaniki kana matombo ni tshi kho shumisa na daisi heiḽa daisi ndi ḽone ḽone ḓo ni fha nomboro ine na to tshimbila ngayo hafhaḽa kha bodo ya muravharavha.

Nṋe ndi vhona zwi sumbedza uri hoyo muthu u ya u ya u ya u hobi dzi a sumbedza uri muthu hoyo u na ṱhalukanyo u swika gai. Nahone u na focus u swika gai sa izwi muthu arali muthu ono tamba ṱhamusi mutambo ononga muravharavha. Zwi nyaga muthu ane a humbula nga maanḓa ane a ḓo ḓivha uri a tshi dzhia ngafha a ita ngafha zwi ḓo itisa hani.

Ndi mutambo wa Ludo.

Mutambo une nda u funa ndi wa Ludo ndi nga dzhia tshifhinga tsho no swika maḓuvha maṱanu kha vhege ndi khou tamba. Saizwi u tshi takadza ende u tshi ṱuṱula muhumbulo.

Mutambo une nda takalela u dzhenelela ndo awela ndi mutambo wa wa soduku kana chess. Ndi a u funa ngauri ndi mitambo ine ya ṱuṱula muhumbulo ya nyaga muthu a tshi humbula zwavhuḓi.